Kufuneka ajonge iindleko zemali le ayibolekileyo ukuba izala malini na ngenyanga, kwaye ithini ipesenteyiji ezala ngayo loo mali azoyiboleka.

Kuqala kuthi qatha ukuba le mali ndizoyiboleka izozala malini na.

Benza imali elula kuba kaloku bazalisa kakhulu, imali yabo ibe nenzala enkulu.

Ii-medical aid ziyanceda. Zinceda ezibhedlele, zinceda ekukubeni zikunike ukutya imali yokutya, zinceda nasezishopu.

Udinga imali yerenti, udinge nemali yokutya kuba kaloku asikwazi ukuphila ngezo zinto zoyi-two.

Ndizojikisa ibhotile le yamanzi kuba kaloku ayikho enye indlela endiyicingayo endinokwenza ngayo.

Kuthi qatha kuqala iingozi ezenzeka ezindleleni, abantu abafayo ezindleleni.

Into enobangela ukuba isicelo sakhe singavunywa kukuba mhlawumbi unamatyala amaninzi.

Oomasingcwabane bafika late, ngoko ke kuye kufuneka abantu beboleke imali bucala ukuba bezokwenza izinto kuba bengafiki oomasingcwabane.

Ndingamxelela ukuba akasebenzi. Uzoyithatha phi imali yondibuyisela exhomekeke ebazalini?

Ewe ndiyavuma, wonke umntu kufuneka abe nayo i-inshorensi yobomi kuba kaloku iyanceda. Iyabangcwaba abantu, iyakunika imali wenze zonke izidingo zakho kwaye ungasokoli ngexesha lomngcwabo.

Ndingamxelela ukuba indlu ineendleko ezininzi. Kufuneka ayinakekele, abhatale, abe ne-insurance yendlu kuba kaloku xa itshile izokwazi i-insurance ukumnika buyisela imali ukuba athenge enye. Kufuneka ayibhalise indlu yakhe.

Abanalo ilungelo lokugrogrisa abantu, kodwa ke nabantu aba baboleke imali kumashonisa ongekho sesikweni ndiyabagxeka kuba kaloku baye besazi phaa.

Ewe, bayayiqonda abaninzi kuba kaloku yinto exhaphakileyo apha eMzantsi Afrika.

I-app yebhanki endiyithandayo ukuyisebenzisa efowunini yam nguCapitec kunye noTymeBank kuba kaloku balula ekukusebenziseni kwaye bathembekile.

Makazi, akho sidingo sokuba ndiyokuthengela i-airtime evenkileni kunetha. Ndingakwazi ukukuthengela apha kwi-mobile money account yam, kulula kakhulu. Ndifaka nje ipin yam, ndithenge ngaloo mali uyifuna ngayo.

Tata, ndiyacela torho khawundimamele. Umasingcwabane lo ndithetha ngawo uzokunceda kakhulu. Uzosinceda kunye siyifemeli akwazi ukukunika intente, akwazi ukusinika ukutya, akwazi ukukungcwaba akunike ibhokisi. Ndiyacela tata, loo nto izobangela ukuba xa usishiya, usishiye sisenayo imali yokuzinakekela. Ndiyacela tata.

Myeni wam, le ikhampani ivakala iyeyobuqhophololo kakhulu, ayinawo amaphepha abhalisiweyo kwaye awukwazi ukurhola amawaka eerandi ungasebenzanga.

Kukuba urhola imali encinci, le into ingakubeka ematyaleni amaninzi kakhulu. Kufuneka umntu orhola imali eninzi ozokwazi ufikeleleka kwintlawulo yenyanga.

nceda ukuba kufuneka abantu bangagqithiseleli kwiimali zabo zee-savings.

Kufuneka wenze uPayPal account. Leyo yibhanki ethumela naphi na, ayina charges ezininzi, irayithi.